Go tshameka metshameko mo metshamekong ya ileketeroniki go monate tota ebile go dira gore ke sa nna le go tlosa bodutu mo monna. Ka gonne ke tshameka le batho ba ba le bantsi ka mafaratlhatlha, ebile gape ke kgona le gore ke itlhopele gore ke tshameka metshameko e feng mo seileketoroniki sa me.

Ee, ke nagana gore go tshameka mo megaleng go fokoditse go tshameka ka namana. Ka gonne bana ba malatsing or-e ba segompieno, ba itlhopela go tshameka ka metshameko ya se ileketeroniki e seng ya jaaka di toy kgotsa go tshameka ka se namane. Go le gantsi bana ga ba sa tlhole ba tshameka ka namana kgotsa ba ikgolaganya gore ba dire ditsala. Ba phela ba le mo di founung tsa bone kgotsa mo megaleng ya bone ya letheka.

Go le gantsi ga o batla metshameko e mošwa e o ka e tshamekang o ka tshameka metshameko e e tshwanang le FIFA. FIFA ke motshameko wa bolo ya kgwele ya dinao, mo e leng gore o tshameka le batho ba le bantsi jaaka ditsala tsa gago kgotsa batho mo thekenolojing eno. Metshameko eo e monate gape e dira gore motho a seke a jewa ke bodutu. Metshameko ya FIFA e ka tshamekiwa mo seileketoroniking gape le mo difounung tsa rona.

Metshameko ya se ileketeroniki e amile thata metshameko e e tshamekiwang segompieno. Ka gonne bana ga ba sa tlhole ba itsi go bua le ba bangwe kgotsa go ikamana le ba bangwe kgotsa le go tshameka le bone. Ka gonne ba tlwaetse go tshameka se ileketeroniki or-e after ba itswaletse mo dintlong tsa bona ba itshamekela ba le esi. Metshameko eo e amile bana ba le bantsi tota ka jalo ga ba kgone le go tshameka le bana ba bangwe, ka gonne ba phela ba tshameka metshameko e e tumileng ya se ileketeroniki.

Go tshameka Ka metshameko ya se ileketeroniki kgotsa ya mogala o matlhajana, go monate ka gonne ke kgona go tshameka ke le esi go sena ope yo o tshamekang le nna. Ga ke batla tshameka le ba bangwe Ke ka tshameka le bone, e fela gape fa ke sa batle nka ne ka sa tshameke le bone. Ka gonne ke tshameka mo seileketoroniking sa me kgotsa mo mogaleng o motlhajana wa. Go monate tota go tshameka o le esi ebile gape go dira gore o sa ke wa amogela batho ba le bantsi kgotsa le ditsela tse dintsi.

Fa o batla go tshameka metshameko mo inthaneteng o tshwanetse gore o nne le data e ntsi, e o itsing gore o e tlile go go lekana go fitlha o fetsa go tshameka motshameko eo mo inthaneteng. Motshameko o itumileng mo inthaneteng ke metshameko e e tshwanang le FIFA kgotsa Roblox. Roblox ke metshameko o mo goreng o aga dintlo mo teng, gape o ikagele lelapa le gore o nne le dikoloi tse dintsi. FIFA ke motshameko o mongwe mo inthaneteng o e leng wa kgwele ya dinao mo o leng gona o tshamekang le batho ba ko nageng tse dingwe kgotsa ko mafelong a a farologaneng.

Metshameko ya mo inthanete fa o tshameka o sa kgaotse, e ka go ama tota, e ka go fa malwetse a a tshwanang le a o sa kgone go bona. Ka gonne metshameko ya inthanete e fetsa di photo receptors tsa matlho. Motshameko o inthanete o ke o ratang kgotsa o leng wa moratwa wa ka ke motshameko o o tshwanang le Vfive. Vfive ke motshameko o dirilweng kwa mo nageng ya amerika, mo e leng gona o thusa motho gore a tla a tshameke gape a ikagele lelapa gape le go tshameka dikoloi mo go one.

Metshameko ya inthanete e tlhoka data gore e dire, ka gonne e dira ka inthanete. Fa o batla go tshameka metshameko ya inthanete o tshwanetse go nna le data e e ntsi, e o otla kgonang go tshameka ka yone sebaka se se lele, le gore o tshameke go fitlha o fetsa.

Go le gantsi batho ba le bantsi ba tshameka metshameko ya inthanete bosigo, ka gonne bosigo inthanete ka mafaratlhatlha ga gona batho ba le bantsi ba ba dirisang. Ka jalo, batho ba tshameka bosigo ka gonne gape le data ya bosigo ke yone e leng tlhwatlhwa tlase. Batho ba kgone go tshameka ba le esi, go sena batho ba ba kgoreletsang mo inthaneteng. Batho ba le bantsi ba ka reka data e tlhwatlhwa ya tlase e leng ya bosigo, ka gonne ke yone e e leng boleng bo bo kwa tlase gape e tseya sebaka.